Leswi a ndzi ta hlamusela vantshwa swona i ku, ku va munhu a kota tindlela to sweka ta ndhavuko swi na nkoka ngopfu ngopfungopfu loko u ri n'wasati hikuva ku ta va na mitlangu munhu a tekiwa loko a tekiwile va tala ku vona a fika a sweka sweka a humesela vuswikoti bya yena handle kumbe ku vona mi hlohlotelo hi xilungu ku nga competition i nga kota ku nghenelela mpiki mphikizano na kota nghenela mphikizano leyi nga ta kota ku humesela vuswikoti bya wena byo sweka swakudya swa ndhavuko kona laha ku nga ta va na ku wina ka ka ka swa timali na swin'wana na swin'wanyana handle ka sweswo swi na nkoka ngopfu ku va wansati a dyondza ku sweka swakudya swa ndhavuko.

Vaaki ku kurisa n'wana, ndza pfumelelana na marito lama hikuva a hi minkarhi hinkwayo leyi munhu a nga ta kumeka a ri kona ekaya minkarhi yin'wanyani wa kumeka ku ku na laha i fanekele ku i ya kona n'wana a nga na wo sala na yena kumbe i ya etindhawini leti vana vo ka va nga lavekeki kona kumbe eya edorobeni i ya xava swakudya hi minkarhi liya yo fana na ku hela ka n'hweti ku va ku tele swilo swo tala swi va swi kha swi humelela i nga kota ku kombela ku siya n'wana e eka vaaka vaakelani va wena swi kahle ku va na rihanyo lerinene va muakelani ya wena leswaku na loko se u kumela leswi n'wanyani va kota ku ku byela na loko u tshuka i i i nga vanga kona va ku salela na n'wana.

Hi ku ya hi mina ndzi hleketa leswaku minkarhi ya malo mhaka ya malovolo ya ha ri na nkoka hikuva mikwembu yin'wanyani yi na xikwele loko wo tshuka u yi u ya tshama na munhu a nga ku lovolanga kumbe mi kuma vana ivi vana lavayani kuma ku i na nyiko ya ya ya ya vuporofeta kumbe swin'wanyani ene swi suka eka sayiti ra rakava mhani mkombe ya ka va mhani yi fanekele yi nghenelela yi ta vona yi nga ala ku pfuna kumbe yi endla leswaku vutomi bya n'wina byi tika hikuva i nga endleriwangi timfanelo letinene ku lovola i ku hlanganisa mi mindyangu yimbirhi a ndhawu yin'we i ku hlanganisa mikwembu yin'we yimbirhi a ndhawu yin'we leswaku yi kota ku mi sirhelela ehenhla ka muti wa n'wina.

lekisi leswi n'wana a fanekele ku a va na swona ku kota ku mutswari a vula leswaku u humelerile eku kuriseni ka n'wana wa yena i ku hlonipha n'wana i fanekele a kota ku hlonipha loko n'wana u ze a hlonipha hi loko mutswari a kotile ku kurisa n'wana wa yena hi tindlela ta kahle loko n'wana a yingisela hi kona mutswari a a nge u humelerile eku kuriseni ka n'wana wa yena loko n'wana wa yena a kotile ku ya exikolweni a heta xikolo a pasa a graduate-ta a kuma ntirho a tlhela a kota ku vuya a ta hlayisa vatswari va yena hi swona a nge u humelerile eku kuriseni ka n'wana wa yena.

Marito ya nchavelelo na xitsundzuxo lexi ndzi nga nyikanga n'wasati la nga loveriwa hi muringani wa yena i leswaku a swi sunguli hi yena ene swi nge heteleli hi yena xilo xa kahle i ku amukela loko swilo swi endlekile leswaku a swo sungula hi wena ene swi nge heteleli hi wena a swi olovi ku amukela rifu ra muringani wa wena kambe wo dyondza ku hanya naswona a hi swilo leswi nga swi amukeleka mara loko i lava ku swi nga affect-i rihanyo ra wena i fanekele i swi amukela vutomi byiya emahlweni.

Ku ya hi mavonelo ya mina vakokwana va namuntlha a va ha endli leswi a swi endla hi vakokwana va khale swo dyondzisa vana tidyondzo ta vutomi hi ku tirhisa mitsheketo na switulu eka mikarhi ya sweswiwani vakokwani va manguva lawa a va ha tirhisi tindlela letiya a ti tirhisa hi vanhu hi vakokwana va khale va tirhisa tindlela ta manguva lawa leto byela kumbe ku dyondzisa vana hi swiyimo leswi endlekaka masiku lamawani swo yelana na swi na swiyimo leswi swi endlekaka eka masiku lawa.

Minkhuvo ya ndhavuko ekaya vavanuna va tlanga xiphemu xo lunghisela ku fana na yo lava ndhawu leyi vanhu va nga ta tshama eka yona ku endla matende ku lava switulu ku ya xavaxava swixavaxaviwani swo fana na byala ku ya rhwala minhundzu no pfuneta ku dlaya swifuwo leswi faneleke swi dlayiwa.

Vula xakudya xin'we xa ndhavuko lexi u xi rhandzaka u hlamusela hikokwalaho ka yini u xi rhandza. Xakudya xin'we xa ndhavuko lexi ndzi xi rhandzaka i tihove tihove ndza ti rhandza hi mbilu na moya ngopfungopfu loko ti swekiwile hi kokwani wa mina wo bebula mutswari wa mina wa xisati tihove i swakudya leswi ndzi nga tsakelaku ku na mina tanihi n'wansati ndzi tikuma ndzi karhi ndzi swi kota ku swi sweka tihove i swakudya leswi nga kahle ngopfu emirini wa vanhu i swakudya swo nandzika swinene.

Xitsundzuxo lexi ndzi nga nyikaka munhu loyi a nga pfumeriki i ku va leswi ndzi swi tivaku i ku wun'wani na wun'wanyani i na leswi a pfumeleleka eka swona xitsundzuxo lexi ni nga nyikaka munhu loyi a nga pfumeriki eka Vukreste i ku a endli swin'wani na swin'wani leswi a pfumelaka eka swona.

wa tinyungubyisa hi ririmi ra wena? Eya mina ndza tinyungubyisa hi ririmi ra mina hikokwalaho ka ku loko ndzi fika etindhawini tin'wana na tin'wanyani ndzi fika ndzi vulavula hi ririmu ra mina a ndzi na tingana ku va ndzi vulavula hi ririmu ra mina tindhawu hinkwato laha laha ndzi fambaka kona ndzi tirhisa ririmu ra manana handle ka loko ko va ku ri swivangelo leswi swi ndzi bohaku ku ndzi nga tirhisi ririmu ra mina kambe mina ndza tinyungubyisa swinene hi ririmu ra mina.

Mina hi ku ya hi mina ndza swi tiva leswaku munhu un'wani na un'wanyani i na vukhongeri bya yena ndzi nga tlangela na vona hi ndlele leyi va tlangelaka hi yona hikuva ndzi ta va ndzi ri muendzi emuntini.

Eya ndzi vona kusuka ka vanhu eka ndhawu yin'wana va ya eka yin'wani swi va olovela hikuva swilo swo famba masiku lama a swa ha karhati ti-transport-i ti tele na loko u lava ku rhurhela endhawini yin'wanyani swi olovile.

Eya ndzi vona swi ri na nkoka ku va na ku averiwa ku ringana eka vavanuna na vavasati eka swivandla swa vurhangeri hikuva sweswi a ha ha ri eka minkarhi liya ya khale yo ku tirha vavanuna ntsena ku rhangela vavanuna ntsena eka minkarhi leyi hi nga ka yona sweswi vavanuna na vavasati va ringana.

Hi yihi mincino ya ndhavuko wa vaTsonga lowu u wu rhandzaka naswona hikokwalaho ka yini mincino ya ndhavuko ya vatsonga leyi ndzi yi tsakelaka i makhwaya makhwaya ndza ma tsakela swinene hikuva ya endla leswaku vanhu va n'wayitela exikandzeni swa vona i mincino leyi endlaka leswaku vanhu va tshama va tsakile swinene mincino ya makhwaya hi yona ndzi yi tsakelaka.

Loko un'wani laha a humaka eka ndhavuko wun'wana a endzela ekaya ra wena xana a wu ta sweka yini ku kombisa malwandla leswi a ndzi ta swi sweka i swakudya swa ndhavuko swo hambanahambana ngopfungopfu tihove a hi ndhavuko hinkwawo wu swekaka tihove i vatsonga ntsena lava endlaka tihove tihove ti rhandza hi vanhu hinkwavo lava.

Swiphiqo leswi vanhu va le matikoxikaya va hlanganaka na swona loko swi ta eka swifambo i ku mikarhi yo tala va yima eswitichini mikarhi yo leha hikokwalaho ka ku pfumaleka ka tithekisi kumbe mabazi yo famba hi swona swo famba ematikweni ma le xikaya i swiphiqo swinene hikuva van'wani va tshama etindhawini ta le kule na le madorobeni leswi endlaka leswaku va tikeriwa loko va lava swo famba.

Xana hi wihi nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra vatsonga nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra vatsonga i ku va vanhu va nga rivali ndhavuko ya vona vuyimbeleri lebyi byi hlanganisa vanhu endhawini yin'we leswi endlaka leswaku ku tsakiwa swinene vanhu va nga rivali na ndhavuko wa vona.

Vuhlalu byin'wana na byin'wana byi na nhlamuselo wa byona loko munhu a byi ambarile ku na vuhlalu bya nkhuvo wa ndhavuko ku fana na mucato na vuhlalu lebyi ambaliwaka hi tin'anga ta ndhavuko vuhlalu lebyi ambariwaka emucatweni byi kombisa ku va ku ri na ku tlangela ko karhi emutini ku fana na loko ku ri na mucato wa ndhavuko kambe ku na vuhlalu lebyi ambaliwaka hi tin'anga lebyi kombisaka leswaku munhu n'anga hi byona byi hambanisaka vanhu.

Swiphiqo leswi hlanganaka na swikolo leswi nga le matikoxikaya i ku va vana vo tala va va pfumala ku kuma tidyondzo ta kahle hikuva va nga ri na ku fikelela eka swilo swa le henhla swin'wanyana i ku va vanhu va le makaya va ri na .

Xana u ehleketa leswaku vantshwa va ha dyondza ku sweka ka ndhavuko e-e, vantshwa a va ha dyondzi ku sweka ka ndhavuko hikuva eka masiku lamawani vantshwa vo tala a va ha landzeleli swilo swa ndhavuko va ti endlela swilo swa vona va sweka swilo leswi swi nga le ka inthanete ngopfu swa manguva lama vantshwa a va landzeleli ku sweka swa ndhavuko.